Bengingafaka amamuvi adlala amafilimu aphesheya, ikakhulukazi, ngoba abantu bayawathanda amafilimu aphesheya kwezolwandle. Kodwa, kakhulukazi ngingakhohlwa alana, njengamafilimu enziwa abantu abamnyama abafana nathi, lawa adlala ngeyikhathi eyithize. Iwona ebengingawafaka, ngiwabize nje ngeyimali eyincane eyinjengamakhulu ngenyanga.

Ngingasebenzisa i-inthanethi onjengo-PayPal, lapho okwazi ukufakela khona umuntu noma kuthiwa usebenzisa idola, wena usebenzisa irandi, kodwa uyakwazi ukuthi ethole imali yakhe, eyikhiphe ngesikhathi esithandwa uyena, kube uyena olamula ukuyithola kwemali yakhe. So, sokuya ngaye ukuthi uyikhipha kuphi eyitolo noma .

Iyingoma engingazidlala ezijwayele ukudlalwa ekuseni. Uma kusa nje, iyingoma eyinjengo-gospel, lapho abantu asuke bevuka bebonga ukuthi ukuvuka, ukuthi uNkulunkulu ubavusile, baqale usuku olusha. Bese-ke, okulandelayo kube nje umculo opholile, ukuze bekhululeke emzimbeni, mhlampe abanye baye emsebenzini, abanye baya eyindaweni eyithize.

Umfundi indima engadlalwa u-inthanethi ukuthi kwi-inthanethi bakhangise izinto noma bakhangise ngawo lamadivayisi ahlakaniphile, asazokwakhwa ukuhamba kwesikhathi, nokuthi impilo yekusasa izobe injani, izobe isebenza kanjani. Nokuthi-ke ubuhlakani noma lamadivayisi ahlakaniphile, azobe eseyenza umsebenzi ongakanani eyimpilweni zabantu, ngoba iwona aseyenza umsebenzi omkhulu .

Amadivayisi esimanjemanje ahlakaniphile asesebenziswa eyindaweni eyiningi, njengokuthi kukhona into njengayo lena okuthiwa i-smart fitness tracker, ukuthi oyisebenzisayo uma uwumuntu ozivocavocayo, mhlampe uma ngabe ukuthi uyagijima, uye endaweni thize, ukwazi ukuyibona usowugijime ibanga elingakanani, ukuthi usulahlekelwe isisindo esingakanani emzimbeni. Kuningi-ke nokunye okusetshenziswa eyimotweni okubizwa ngokuthi i-GPS, okwazi ukubona la ukhona nokuthi la uyakhona, kube iyona-ke ukulayelayo indawo okuyona.

Yebo, kufanelekile ngoba zidlala indima enkulu ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani empilweni nasemhlabeni nangaphandle. Kuyasiza lokho-ke ngoba uma ungayibuki lezi zinkundla zokuxhumana, ngeke wazi imibiko yezwe ekhona ukuthi uma kukhona uguquguquko, ngeke ulwazi. Manje kubalulekile ukuthi ube nayo uyikhokhele futhi ngoba isiza nabo ukuthi bakwazi ukuthi babe nemali eyanele ukuthi lo lento abayenzayo ihlezi khona, ingapheli, bayiveza futhi kumabonakude, nakuzo zonke iyincumo , iyindlela.

Isiteshi engisithanda kakhulu, kakhulukazi uKhozi FM ngoba luyisiteshi se-province yangakithi ekuwu-KZN, futhi likhuluma ulimi engilikhulumayo nami okuyisiZulu . Ngingakhombisi ukucwasa or noma nomani kodwa, ukucwaswa ezinye iyilimi kodwa lokho kuyenza ukuthi ngiluthande ngoba ubezwa kahle, badlale nomculo esiwuthandayo, kakhulukazi lo wesiZulu, wesiko.

Bangalinganisa umbono ukuthi izinkundla zokuxhumana zidlala indima enkulu ebantwini, ukuxhumana kwabantu, nokuthi kudluliswe imiyalezo ethize ebalulekile. Lokho okusho ukuthi-ke iyinkundla zokuxhumana ziyohlezi zidlala indima kunalokho ubuhlakani bazo buzokhula, kunokuthi behle, futhi buxhaswe ekuthenini iningi labantu ligcine selinabo.

Ukuthulwa kwefoni yokuqala, kwaba nomphumela omuhle ngoba ngicabanga ukuthi yilapho abantu abaqala ukubona ukubaluleka kwale-smartphone, nokuthi sidlala indima enkulu. Ukusebenza kwayo akufani neyinkundla zokuxhumana eyindala, lezi kwakusetshenziswa ukuthi kuxhumane ukuthi ufone kuphela, indlela yokuxhumana ileyo, nokuthi uthumele umlayezo ngokubhalela umuntu ngayo indlela yokuxhumana leyo. Kodwa ezisimanjemanje zona senzenza kuningi ngoba sigcina sesingekho isidingo sokuthi ufonele umuntu, usuyakwazi ukuthi ukhulume nawonke nayonke, yonke inkulumo nomuntu, ngaso sonke isikhathi, kusukela ekuseni, emini, ntambama, ulokhu uxhumana nabantu, ukwazi nokuthi wenza izinto eyiningi, ukuthatha izithombe, ukugcina ulwazi oluningi kuyo inkundla.